Namhlanje abantu abafumana igranti banokusebenzisa iakhawunti zebhenki, amakhadi eSASSA kunye neevenkile ezinxumeneneyo ukuze bafumane imali ngokukhawuleza ngaphandle kokulinda imigca emide. Oku kukhokhelela ekuphuculeni kobomi, kugcine ixesha kunye nokuphucula ukhuseleko lwabamkeli yegranti.

I-inshorensi yobomi ibalulekile kumzali kuba iqinisekisa ukuba abantwana bakho baya kuqhubeka benesidima, befumana inkxaso ngemali nemfundo nangona ungasekho. Yindlela eqinisekisa ukhuseleko lwaba lwabo kwixesha elizayo kwaye inika wena njengomzali uxolo lwengqondo.

Ndingacacisela usapho ukuba aqokelele onke amaxwebhu afunekayo ngokukhawuleza, ikopi yesatifiketi sokufa, ikopi ye-ID yomntu oswelekileyo, ikopi ye-ID yomxhamli, ifomu yesicelo sentlawulo, ubungqina wobudlelwane umzekelo, isatifiketi somtshato okanye esokuzalwa ne-bank statement. Ndingacela ukuba bajonge iphepha lepolisi ukuze baqinisekise ukuba amagama, ii-ID numbers kunye nolwazi lomxhamli luyahambelelana nolwazi olu kwifomu. Ndiphinde ndithi uba ke ngoku mabafake isicelo kwamsinya kwikhampani bazokwazi uncedakala.

Ndingacacisela umzali uba yintoni efunwa yibhanki. Ibhanki idla ngokufuna ubungqina bengeniso rhoqo, umzekelo ii-payslip okanye i-bank statement ukuze ibhanki ibone ukuba umzali uyakwazi ukubuyisa imali aphiwe yona. Iphinde ifune ukwaziwa kwebakala lekhredithi, ibonisa indlela umntu abeboleka ngayo ngaphambili nokuba ubuyisa njani. Iphinde ifune imali egcinwa ebhankini okanye impahla yexabiso, iinto ezinjengekhaya okanye iimoto. Kwezinye iimeko oku kungasetyenziswa njenge-collateral xa imali ingabuyiswa.

Ndingaqalisa ishishini kuba kunzima ufumana umsebenzi eMzantsi Afrika. Ekuqaliseni kwam eli shishini ndenzela ukuba ndingaphinde ndidinge ebomini bam, ndikwazi ukunceda nabanye abantu abangaphangeliyo bafumane imisebenzi.

Ndingamxelela ukuba aphile ngaphakathi kwemali engenayo. Ndiza kumcenga ukuba azame ukuphepha ukuthenga izinto angakwazi ukuzihlawulela kangangoko aze asebenzise imali esele ikho, hayi imali yetyala. Ngamanye amaxesha abantu bathenga ngezizathu zemvakalelo ngoko ke kungcono ukucotha aze azibuze, ngabe le nto iyimfuneko okanye yinkanuko nje.

Into ekhawuleza ukuthi qatha msinyane ngeinshorensi yonyango kukuba inceda kakhulu kuba awuhlali unemali yokuya kwagqirha ungumntu. I-inshorensi yonyango iyanceda ukuba naxa ungenamali uyakwazi ungena ufumane uncedo msinyane ngaphandle kohamba uyofola kwiikliiniki okanye kwizibhedlele zikarhulumente ezicothayo.

Ukuboleka imali ukuze ubhatale izifundo zakho kunokuba sisixhobo esihle sokwakha i-credit score entle kuxa le-loan ibhatalwe ngexesha ngokupheleleyo nangokuzinzileyo. Indlela oziphatha ngayo kwezi zityala zokuqala zifaka isiseko esomeleleyo kwiimeko zakho zezemali kwixesha elizayo.

ICapitec Bank app yenza kube lula kukhawuleze kwaye kukhuseleke ukuphatha imali yam. Ngayo ndiyakwazi ukwenza phantse yonke into endiyenzayo ebhankini ngaphakathi kwesixhobo sefowunini yam naphi na, nanini na. Yiyo loo nto ndiyithanda kakhulu.